Ibhasi endicinga inokuba ikhuselekile kuba ibhasi inexesha ehamba ngalo kwaye inawo kwaye unawo umshayeli umqhubi wemoto, ixesha lokuphumla xa kufuneke ephumle amise imoto ecaleni nabantu nabo bakwazi ukuhamba bayozinceda. Xa ukhwele iteksi iteksi ihamba umlibe kwaye iyathanda ube ifuna ukuba phambili kunezinye imoto iphephaphephana neemoto ihleli nje zingxamile kwaye ziyabalekisa ababacingeli abantu abakhweleyo.

Yibhasi enedekha enye ekhuselekileyo kuba kuyo ayisindwa ngumthwalo kakhulu ayithi ilayishe umthwalo iphinde ilayishe abantu abanintsi nemithwalo eminintsi. Yona kuba lula ukuba mayiwe le ineedekha ezimbini. Le inedekha enye yona iphatha ngokomlinganiselo weweyithi.

Ndingaphela ndizama ukuya kwistishi sebhasi esikufutshane ndiyocela ndiyojonga ubana abanokwazi na ukundijongela ndifumane itikiti lesibini.

Ndingazama uthetha nomqhubi webhasi ndimnike noba seso saxa azawuthi asibize sizame ukuthethathethana ndimcacisele nangendlela endishiyeke ngayo endisemva ngayo ngokwexesha lokufika emsebenzini.

Ndingamcacisela ukuba yeyona ikhululekileyo kwaye ethatha ixesha layo. Inamaxesha okuhamba ibhasi kwaye imlanda ngabani esitishini ukwenzela angashiyeki, kwaye ndimcacisele uba uyakwazi nothenga amatikiti eveki ukuba ungumntu oyithandayo idolophi.

Ndingaziva ndikhubekile kwaye ndiyofaka izikhalazo esitishini sebhasi apho kwenziwa khona amatikiti nalapho zilawulwa khona.

Ndingaya kuyo ndingaya esitishini kwiiofisi zayo ndiyofaka isikhalazo sokuba indenze leyithi ngokungalibambi ixesha ndibe itikiti ndilithengile.

Nakwesi sixa ndingakwazi ukufaka isikhalazo ndiqale umqhubi ndiye nakwiiofisi ngaphambili ukuba inani efanele uba iyalilayisha ebhasini alifanelekanga elaa nani ibililayishile kule bhasi ebendiyikhwele kusasa ngoku ndibheka emsebenzini, babone ukuba benza njani kuba laa nto over kuba laa nto ngumthwalo ongaphezulu.

Ndingehlika kwindlela esitopini esikufutshane kunale ndawo le ndiya kuyo ndiyazi ndawuske ndihambe loo mgama ndizawuhamba ukuyofika ukuba ihambe ngethuba.

Ndingakhubeka kona ukhubeka kodwa imeko andinode ndiyitshintshe, ndingaphela ndizihambela ndehle kufuphi kunendawo endicinga uba ingandifikisa lula kuyo kunoba ndihambe ngendlela endingayaziyo.

Kubalulekile ibhasi ukuba ilibambe ixesha efika ngalo kuba iba nalo ixesha elisikayo efika ngalo kuloo ndawo uya kuyo yolonibeka ngumthetho ngumthetho ohlala ukhona lowo uba ibhasi iba nexesha esuka ngalo kwaye iba nexesha efika ngalo kwindawo ethile. Ngoku xa izawuba nexesha efika ngalo leyithi ingalibambi kulaa ndawo bekufanele uba idlula kulo ngelaa xesha lithile and nabantu abazawusoloko belindile bangaphela abanye babo bezikhwelela kwaye abanye babo bangasengozini kwiindawo abakuzo ukuba bekufanele uba ihamba ngentseni.